Tanihi van'wamapurasi ku endla leswaku misava ya n'wina yi tshama yi ri karhi yi ri ka xiyimo xa kahle swinene, mi fanele ku chela manyoro. Ku nga ri manyoro lawa yo xavisiwa eswitolo ntsena, kambe na manyoro lawa ya thyaka ra tihuku, laha ku xavisiwaka tihuku ya tirha ngopfu.

Swimilana leswi faneleke ku byariwa hi nguva ya mpfula hi leswi landzelaka. Matamatisi, timanga na tindluwa na mavele. Leswi swi kota ku hanya hambiloko ku nga ri nguva ya mpfula. Ndzi tala ku vona vakhegula va hala kaya va rhandza ku rima swimilana leswi hi nkarhi wa xirimo xa mpfula.

Endhawini ya ka hina hi tolovele ku byala miroho ya mukhwariba, na xipinichi. Hi swona leswi swi byariwaka hi minkarhi hinkwayo, ni vulavula na namuntlha a ndzi dya miroho ya mukhwariba. Muti un'wana na un'wanyana laha ni tshamaka kona i mukhwariba na xipinichi.

Loko a ri mina hi nguva ya ximumu na nguva ya xixika, ni nga byala miroho ya mukhwariba, ni byala na na matamatisi. Hi mhaka yo ku swona swa hanya swi nga khataleki ku ri i nguva ya njhani.

Swilo leswi swi va ka na xandla ku sivela mbuyelo wa le henhla eka tikhampani to tirha hi matandza, mina ni vona ingaku i i dyambu. Nguva ya ximumu. Hikuva matandza a ya lavi ndhawu leyi yi hisaka. Na loko vanhu va ma xavile a ya lavi ku tshama nkarhi wo leha endlwini hikuva ya bola. So ni vona ingaku tinguva leti hi tona ti nga na xiave swinene eka tikhampani to endla matandza. Loko dyambu ri hisa, va vuyeriwa swinene a sorry a va vuyeriwi.

Swi na nkoka ku ri n'wamapurasi a tekela enhlokweni muxaka wa tihomu ta yena leti a lavaka ku ti fuwa loko a sungula bindzu eka swa vurimi, leswaku tihomu ta yena ti le ka rihanyo ra kahle. Hi swona swi nga na nkoka ngopfu. Rihanyo ra tihomu ta yena na leswaku tihomu ta yena ta feed-iwa hi masiku hinkwawo, ti nyikiwa swakudya.

Tindlela ta kahle to phamela tihomu ku tiyisisa ku engetela ka ntiko hi ndlela leyi hanyeke kahle, ni vona ingaku i ku tsala tafula ra swiyenge swa ku phamela tihomu. Ku fana na nkarhi lowu tihomu ti nga ta dya hi wona hi masiku hinkwawo, ti nwa mati nkarhi muni. Ku fanele ku va ku ri nkarhi wun'we hi masiku hinkwawo ku nga cinciwi nchumu, leswaku na tona ti kota ku tolovela.

Hi mavonelo ya mina ni vona ingaku maendlelo ya nkoka yo antswisa mbuyelo wa masi eka tihomu ta masi, i ku ti senga hi nkarhi. Ti nga sengiwi nkarhi wun'wana na wun'wanyana. Va fanele va ti endlela tafula na tona, va heta va tiveka hi swiyenge swo karhi leswaku namuntlha ku ta sengiwa tihomu to karhi, mundzuku ku sengiwa tihomu to karhi. Loko ku ri ku ta fanele ku sengiwa kambirhi hi dyambu xiyenge xexo xo karhi, va fanele va endla hi ndlela yeleyo.

Ku va na tihomu to hambanahambana ta nyama na tin'wani ta masi, swi pfuna van'wamapurasi ku va va kurisa bindzu ra vona hi ndlela leyi. Loko va karhi va teka nyama eka tihomu ta nyama, swi ta va pfuna ku kurisa bindzu hi ku endla swo fana na vo tipaloni, na tivhoroso. Loko ta meleke tihomu ti pfuna ku endla ti chizi, ti-yoghurt-i na swin'wana na swin'wana swo fana na sweswo.

Loko thekinoloji yo kota ku endla michini ya ku kota ku scan-a kunene, ku nga ri ku cheka tihomu hi homu yin'we yin'we. Ni vona ingaku swi ta antswa swinene. Swi ta hlayisa na nkarhi wa van'wamapurasi swi va hlayisela na mali. Ni vona swi antswa ngopfu hi ndlela yeleyo.

Ni vona ingaku loko tinyimpfu a to endleriwa michini ya ku mbala ya ku ti langutisa kun'wana na kun'wana laha ti fambaka kona, michini yaliya yi vitaniwaka ti-drone hi xilungu. Ti kota ku vona ku ri a ti na swigalani or-o.

Switsotswana swi nga fambela kule ni swifuwi swo fana na tinyimpfu, hi loko van'wamapurasi va tiyisisa leswaku laha va nga veka kona tinyimpfu ta vona a ku na tinhongani. Hikuva tinhongani hi tona ti vanga ku switsotswana eka minkarhi ya ku tala ehenhla ka tinyimpfu. Kumbe va nga yisa tinyimpfu ta vona edibini vhiki na vhiki or mavhiki mambirhi mambirhi. Loko va hluleka ku endla sweswo a va make-i sure ku ndhawu ya fafazeriwa, hi va mfafazelo va ku tirhana na swo fana na swona switsotswana.

Tinguluve hi ku vona ka mina, i swifuwo swo olova ku swi fuwa swinene. Hikuva a swi khathaleki ku ri u ti kurisela kwini, ntsena u ti akela yindlu ya tona laha ti nga ta va ti hlayisekile kona. Nakona ti va ti hlayile laha ti nga ta va ti ri kona hikuva tihonci ti rhandza ku tshama ti tele swinene, a ti swi rhandzi ku tshama hi yin'we or timbirhi. Ene tinguluve ti dya xin'wana na xin'wanyana handle ka nyama. Lexi ni tiva ku tinguluve ti nga xi dyi i nyala, ni tiva nyala yi dlaya e tinguluve. Handle ka sweswo nguluve ya dya mihandzu, matsavu, vuswa, swi olova ngopfu ku hlayisa tinguluve.

Hi ku vona ka mina tinguluve ti fanele ku dyisiwa swakudya swo fana na matsavu na mihandzu yo fana na tibanana, malamula, xin'wana na xin'wanyana lexi nga mihandzu. Eka matsavu lexi fanelaka xi va xi nga hoxiwi eka swakudya swa tinguluve, i nyala hikuva nyala ya dlaya. Nguluve a yi fanelanga ku nghena enon'wini wa wa nguluve.

Ina hi swona ni vona mianakanyo leyi ku ri mianakanyo leyinene. Hikuva honci a yi na mhaka ni leswaku u yi phamela swakudya swa njhani, u yo ka yi nga lavi ku dyisiwa nyala honci vu yona. Yo ka yi nga lavi ku dyisiwa nyama ya ku va yi nga swekiwangi, hikuva swi vangela mavabyi kumbexana yi dlaya. Handle ka sweswo honci yi ti dyela swin'wana na swin'wanyana. A yi na mhaka ku u yi phamela swakudya swa njhani.

Xo tsakisa eka vufuwi bya tinguluve hileswaku nyama ya nguluve ya rhandziwa swinene. Xo biha xa kona hileswaku tihonci ta nuhisa swinene. Ene honci loko yo ze yi huma etshangeni ya onha swinene, yi famba yi kha yi cheletela magoji, tinyoka ti nga fika ti nghena ti tshametela emagojini lawa ya ceriwaka hi tihonci.

Loko ni pimanyisa na vufuwi byin'wanyana, timbuti hi tona to olova swinene. Hikuva a ti lavi swilo swo tala ngopfu ku ri ti kota ku kuma ku hlayiseka. Xa wena u ku ti akela tshanga leri nga hlayiseka, laha ku nga ta ka ku nga ngheni mpfula. U heta u ti nyika matsavu loko u nga ri na matsavu u ti nyika byasi. Loko u nga koti ku xava byasi, wa tipfulela ti ya ti ya dya laha ku nga na byanyi.

Mina ndzi nga tsakela ku fuwa tihuku ta nyama, hikuva nyama na yi rhandza swinene na vaakatiko va rhandza nyama swinene ku tlula matandza. A hi masiku hinkwawo u nga ta kuma vanhu va karhi va xava matandza. Kambe tihuku ta nyama, na ku ti kurisa a swi hluphi swi olovile swinene. Tihuku ta matandza hi tona ni nga ri ki na vuxokoxoko na tona ngopfu.

Tihuku tona ti nghenisa mali yo tala swinene ngopfu, hikuva eka masiku ya namuntlha mina laha ndzi tshamaka kona huku yin'we u xavisa hi hundred rhandi. Ene swi lava u ri na mintlawa ya wena yo karhi leyi u nga ta yi supply-a hi tihuku. Ku fana na le ti-bra point-i, na vamhani lavaya va ku xavisa mavuswa epatwini va xavisela va ti-taxi driver. Kasi u nga supply-a na tixopo to fana na vo KFC, vo Hungry Lion na tin'wanyana tixopo ntsena loko u tiva timhaka ta wena.

Khale loko ku sengiwa homu a ku vundzukiwa ni mixo swinene homu yi bohiwe exivaleni va byela n'wana wa jaha a nghena a senga masi.

Loko ku hluviwa huku ku rhanga ku tselekiwaka mati yo hisa endzeni ka faka kumbe hi ketlele liya ya xilungu ku dlayiwa huku hi makumu yi cheriwa mati lamaya mo hisa loko u twa tinsiva letiya ta yona ti hlomuka u chela mati mo titimela ivi u yi hluva.

Masi eka miri wa vanhu kumbe eka vana ya pfuna ku tiyisa marhambu na ku fambisa ngati swi nyika na ti-vitamin D na ku tiyisisa miehleketo ya vana na ku famba kahle ka ngati emirini inkomu.

Wolowo i ntiyiso wo helela swinene loko homu yi dlayiwa khale a ku fanele ku tekiwa ncila wa yona wu ya celeriwa leswaku vanhu va nga wu khomakhomi kumbe ku wu tlangisa hikuva loko wo tlangisiwa kumbe wu khomakhomiwa ngopfu hinkwavo vanhu lava va nga ta dya nyama yaleyo ya homu yaleyo va ta cincana ku ya exihambukelweni va nga yimi va ri swa chulukisa swinene.

I ntirho wa vanhu va va rimbewu ra xinuna hikuva homu i xiharhi lexikulu swinene ene xi na matimba lamakulu swinene yo ka ya nga lavi munhu wa xisati hi ku loko vo tsandzeka ku yi lawula yi nga va vavisa swinene homu vavasati ntirho wa vavasati ku i sweka loko se yi yevuriwini.

Hikuva homu i nge sukeli i yi dya yi ri na mavoya swa yila swilo sweswo a yi dyeki nyama yi nga susiwangi mavoya swi na nkoka ngopfu ene a ni tshembi leswaku swi na mbuyelo wa kahle eka rihanyo loko homu yi dyiwa na mavoya wa yona.

Manyoro ya tikhemikhali ya pfuneta ku engetela mbuyelo wa swibyariwa hi ku swi nyika matimba ya ku kula kahle na ku tiyisisa leswaku swi kula hi ndlela leyi nga fanela.

Mbuyelo eka rihanyo ra misava hileswaku misava ya nona swinene loko misava yi nonile yi kota ku kurisa swimilana yi swi kurisa hi swiphemu swa kahle leswikulu ku nga ri swiphemu leswa ntolovelo mara swimila swa kona swi va swi sasekile swinene swi ri na juzi swi tlhela swi nandzika swinene.

Mina ni nga teka manyoro ya le kaya hikuva manyoro ye le kaya a ya nga lavi ni xava hi mali nkarhi wun'wani na wun'wanyani ni tirhisa sweswi ni nga na swona laha kaya ku endla manyoro kambe lawa ya ku xaviwa ya tikhemikhali ya onha misava loko wo ma tirhisa nkarhi wun'wani na wun'wanyani hikuva tikhemikhali letiyani ta nghenelela ti heta ti dlaya swimilana eku heteleleni ka siku a swa ha koti ku kula kahle hikuva swi va swi taleriwi hi mirhi ya tikhemikhali a ndzeni ka swona.

Vanhu va nga tirhisa sorokisi ra tihuku loko ku ri ku va xavisa tihuku kumbe va tirhisa makacha ya tihomu va wa teka exivaleni xa tihomu va haxa emasin'wini ya vona.

A ni nge twi ku vava ngopfu hikuva mina a ndzi nga ta tshembela ngopfu eka manyoro ya tikhemikhali hikuva na swi kota ku ti endlela manyoro ya mina ekaya ndzi kule ndzi karhi ndzi vona vakokwani na manana sweswi wa ha swi endla swa ku ti endlela manyoro ekaya hi sorokisi ra tihuku kumbexani hi makacha ya tihomu ta le xivaleni xe le makaya hambi ku ri tihomu ta xilungu makacha ya wona ya tirha swinene.

Tikhemikhali to dlaya switsotswana ti pfuna ku fambisela switsotswana kule na swibyariwa swa vona leswaku swi nga dyi swibyariwa leswiya swa vona swi tshama swi hlayisekile hi minkarhi hinkwayo.

Vubihi lebyi nga kona eka tikhemikhali to dlaya switsotswana hileswaku ti nga ti dlaye na swimilana kumbe va chela va nga cheli hi mpimo wa kahle tikhemikhali ti nghenelela ne le ka swibyariwa swa vona hi makumu swi ya swi ya vabyisa lava va nga ta swi xava va ya swi dya hi tindlela to hambanahambana.

Mina ndzi nga tsala hansi ephepheni mavonelo ya mina ndzi ri karhi ndzi bumabumela swibumabumelo swa mina ndzi va hlamuseta leswaku hikwalaho ka yini tikhemikhali to karhi ti nga lunghelanga swimilana swa vona hi heta un'wani na un'wanyani a ti hlayela hi matihlo ya yena lava va nga na swivutiso va vutisa ndzi hlamula hi ku ya hi leswi swi nga ta va swi tsariwini ephepheni hikuva ndzi ta va ndzi endlile e ndzavisiso wa mina ndzi tsala mbuyelo na switandzhaku swa ku tirhisa tikhemikhali.

Loko van'wamapurasi vo tshika ku dlaya switsotswana hi tikhemikhali ku nga va na nkingha leyikulu swinene hikuva tikhemikhali hi tona murhi wa hatlisa wa ku dlaya switsotswana a ndzi tivi murhi wun'wanyana wa ku endliwa wa ku va wu nga ri na tikhemikhali wu nga ta kota ku tirhana na mhaka ya ku dlaya switsotswana swimilana swi ta dyiwa hi switsotswani hikuva swi ta tswalana swi tala swi andza.

Hi ku vona ka mina ni vona ingaku swiphiqo leswikulu ndzi nga va ndzi tiva xin'we kumbe swimbirhi xin'wana xa kona hileswaku swi onha rihanyo ra vanhu swa onhela swinene swi vangela mavabyi hikuva vanhu va gina va hefemula moya lowuyani wa tikhemikhali wu heta wu va vavisa rihanyo ra vona.

Ndzi nga teka foni ya mina ndzi nghena eka lexi vuriwaka YouTube efonini ndzi n'wi kombisa kumbe ndzi nghena eka laptop ya mina eka YouTube ndzi sachana na ti-video leti ti vulavulaka hi swilo swa mayelana na sweswo leswi swi nga ta endla ku va dyondza hi ku olova hikuva i va a karhi a yingisela a tlhela a swi vona leswaku switandzhaku swa kona i yini ni mbuyelo wa kona i yini hikuva loko munhu a swi vona hi matihlo a nga rivali ku tlula loko u n'wi byela hi nomo.

Xana u ni xitolo lexi xavisaka vhinyo kumbe ku endla vhinyo ti hlanganiseni na hina van'wamapurasi va le Tzaneen eka Z Z two hi ni xitoko lexi nga tala lexi nga heriki hikuva tidiriva ti hi talele ngopfu ta ku yisa ebindzu ra n'wina emahlweni ti hlanganiseni na hina eka riqingho ra zero seven two five three zero seven six one kumbe mi nga hi sendela email eka wo W W W dot grapesfarm dot C O dot Z A kumbe mi nga vulavula na hina ka Whatsapp mi kota ku endla ndla quotation ya n'wina tidiriva leti ti nandzika ngopfu hi ku hambanahambana ka tona to tshuka ne le ta green.

Ensin'wini ya ka hina ku ni maovhakhado ku ni mapapawa ku ni ma granadilla ku ni tilichi na swimilana swa ti-mango hi byarile swimilana leswi xikan'we ni malamula na tinariki hikuva misava ya hina ya pfumela nakona mutini wun'wani na wun'wanyani laha ni tshamaka kona hinkwenu hi byala swo fana i xintu xa hina kwala gangeni leri na ku va misava ya hina ya pfumela ku a yi ali ku kurisa swimilana swoswoleswo a hi xavi hina loko ku fika nkarhi wa swilo sweswo hinkwaswo hi kha kwala kaya.

Mina ndzi byala timanga leti ta ku endla peanut butter xikongomelo xa ku va ni byala timanga leti i ku va ti xaviwa hi xitalo laha ndzi tshamaka kona vakhegula vo tala va rhandza masimu na loko ku fika nkarhi wa ku ti byala a ti hluphi xa wena i ku ti byala u ti sukela loko mpfula yi karhi yi na yi ta endla ntirho wa yona loko ku fika nkarhi wa ntshovelo hi thola vanhu va ta hi pfuna ku ti cela hi heta hi ti chela masakeni hi ya ti hlantswa hi ti omisa kaya hi kota ku endla xitoko xa ku xavisela lava va nga kule na hina va rhandzaka timanga ni lava va lavaka ku endla ti peanut butter hi tlhela hi va xavisela mbewu.

Mina loko a ndzi fuwile tihomu ku heta ku pfumaleka mati emugangeni lowu ndzi tshamaka ka wona a ndzi ta cela goji ndzi vitana va ku aka va fika va ndzi akela lexi xi vitaniwaka xikirepe a swi lava ku yelana na leswi vitaniwaka swimming pool hi xilungu kambe xikirepe lexi ku ta va ku ri xa ku cheletela mati endzeni ka xona laha nga ta va xi nwela xa tihomu ta mina a ndzi ta thola movha luwa wa ku tisa mati hi mathangi va ta va ta ndzi chululela ku ko xitalo ndzi va hakela mali va ni tatela xona hi mati ndzi ta ta na madiromu leswaku tihomu ta mina ti nga heleriwi na loko ku na mpfula ndzi tiyisisa leswaku xi tshama xi tele hi mati ku ri tihomu ta mina ti tshama ti xurhile.

U fanele u tlhavela swifuwo swa wena leswaku swi nga khomiwi hi mavabyi loko ku fika nkarhi wa ku tihomu ti khomiwa nkhwankhwa ku va ku na leswi va ngo i nkhwankhwa na leswaku ti nga khandziyiwile swigalani ti kota ku tshama ti hanyile kahle ti kota na ku endla masi ni ku tswalana ti andza kahle exibaleni ti nga ri na tinkingha ti tshama ti ri eka rihanyo lerinene.

Ndzi nga tiyisisa leswaku tihomu ta mina ti tshama ti sautisiwile hi minkarhi hinkwayo ti tlhaviwile enayiti leyi nga fanela ni kona ndzi tiyisisa leswaku ti le ka rihanyo leri nga fanela hi mikarhi hinkwayo ndzi endla na vuxokoxoko hi mayelana na vuvabyi lebyi va nge byi hangalaka na mapurasi.

I ku bula na vatirhi va mina ndzi va byela leswaku laha tihomu ti sengeriwaku kona ku fanele ku tshama ku basile hi mikarhi hinkwayo ni switirhisiwa leswi va swi tirhisaka ku senga tihomu masi swi fanele swi tshama swi basile swi hlambisiwile hi mikarhi hinkwayo ni tlhela ndzi kambisisa na na rihanyo ra tihomu loko ti nga vabyi or ti nga khomiwanga hi xitsongwatsongwana xo karhi no ku tiyisisa leswaku ndhawu leyi ku sengeriwaka eka yona a ku na switsongwatsongwana swo karhi leswi swi nga ta va swi vabyisa tihomu ta hina.

A ndzi se tshama ndzi swi vona kahle ndzi lo swi vonela ndzi yime kule kambe tihomu teto a ti sengiwa a ti nga sengiwa hi michini liya ya masiku lawa va yi tirhisaka valungu emapurasini kambe a ku ri makaya loko va yi senga va yi boha timhondzo ni milenge leswaku yi nga ra hi musengi hi makumu va yi khoma tinhlungu va kama masi eka homu va karhi va kamela endzeni ka xibaketani.

Mali wa ntsengo leyi va nga yi hakela wu ta tlakuka hikuva ndzi ta va ndzi tirhisa nkarhi wa mina hi ku virisa mati ndzi heta ndzi va hluvela tona tihuku ta vona leswaku va kota ku muka ekaya na tona ti basile ti ri hi ndlela leyi vona va swi lavisaka xiswona va famba va tsakile na mina ni sala ni tsakile.

Leswi ndzi swi langutelaka eka mbewu ya mina loko ndzi karhi ndzi byala ndzi languta leswaku a ku na mbewu yo bola na hikuva loko yi borile ndzi to va ndzi tlangisa nkarhi wa mina hi ku yi byala a ku na leswi yi nga ta tswala swona hikuva mina ndzi to teka mbewu yo bola ni ya ku va yi nga bolanga ndzi yi katsakatsa endhawini yin'we kambe loko yi kamberiwile swa olova swinene ku ri u kota ku byala mbewu leyi nga ta ku vuyisela mbuyelo vonakala eku heteleleni ka siku.

Vukahle bya crop rotation loko swi ta eka ku landzelela maendlelo ya swa Agriculture i byi pfuna leswaku misava yi nona yi tswarisa swibyariwa swakudya leswi swi nga nona swi tlhela swi saseka swi heta swi hunguta na ku tirhisiwa ka tikhemikhali ta xilungu eka misava ku kurisa misava swi heta swi pfuna ni leswaku swimila swi kula swi ri eka rihanyo ra kahle swi vuyisa na mbuyelo lowu vonakaka.